Go lebelela dipapatso go bona dituelo tsa mo motshamekong go ka nna molemo mo badirising ba ba batla matshelo a mangwe kgotsa madi a kwa ntle ga go dirisa madi a mmatota. A o pelotelele le go iketleletsa go lebelela dipapatso go gatela pele mo metshamekong. Le fa go ntse jalo e ka nna ya se ke ya siamela badirisi ba bangwe ka tsela tse latelang, ba tsaya nako ya bone e le botlhokwa mme ba rata go se lebelele dipapatso.

Tiro, mabokoso a kgolagano mo thelebišeneng a ka bonwa jaaka a rotloetsang boipuso le go nna kgolegelong ya boitshwaro, go ikaegile ka gore a dirisiwa jang. Go rotloetsa boipuso badirisi ba ka tlhopa se ba batlang go se lebelela le gore ba se lebelela leng, se se ba nayang taolo mo maitemogelong a bone a go lebelela. Kgolegelo ya boitshwaro, go ikaega thata ka di-screen go ka fokotsa tirisano ya sefatlhego le sefatlhego, go akanya ka tsenelelo le go tshameka ka boitlhamedi.

Go dirisana mmogo go ka tsenya batho le mekgatlho mo dikgwetlhong tse di farologaneng, jaaka phitlhelelo e e sa letlelweng ya tshedimosetso e e botlhokwa. Go gololwa ga tshedimosetso e e botlhokwa kwa ntle ga tetla. Go lwantsha dikgwetlho tseno akanya ka go tsenya tirisong dikgato tse di nonofileng tsa tshireletso tse di jaaka di-fire wall le serweboleta sa anti-virus go dirisa khoutu go sireletsa tshedimosetso e e botlhokwa.

Thuso, di-website tse dintsi tsa dikgang di neelana ka metswedi e e bonalang. Dipegelo tse di theilweng mo bosuping le di tshiamiso fa go diragala diphoso. Kgoreletsi, di-website dingwe tsa dikgang di ka nna tsa dira gore go tlhotlheletsega kgotsa go tobetsa go nne kwa pele go na le go nepagala ga dintlha, mme seno sa dira gore tshedimosetso e e fosagetseng e anamisiwe. Go bontsha gore dikgang mo inthaneteng di ya ikanyega, badirisi ba ka netefatsa tshedimosetso ka metswedi e mentsi.

Go ipakanyetsa go kgoga ga tshedimosetso ka tshoganyetso, golagana le di-network-e tsa Wi-Fi fa go kgonega go fokotsa tiriso ya tshedimosetso ya cellular phone. Latedisa tiriso ya gago ya tshedimosetso go supa mafelo a a tshwanetseng go fokodiwa. Akanyetsa metswedi e mengwe ya inthanete jaaka Wi-Fi ya botlhe kgotsa leano la tshedimosetso, fetola dipaakanyo tsa tiriswa go fokotsa tiriso ya tshedimosetso.

Ee go kopanwa ga dipapatso mo tsa media wa botsalano go ka ama ka fa badirisi ba dirisanang ka gonne le di platform o ditlamorago dingwe tse di ka nnang teng di akaretsa badirisi ba ka nna ba seka ba tlhola ba utlwa dipapatso kgotsa ba ikutlwa ba tengwa ke go nna teng ga tsone. Badirisi ba ka nna ba fetola mekgwa ya bone ya go tsamaya kgotsa go thibela dipapatso.

Dipolatefomo tsa go elela tse di leng teng mo Aforika Borwa di neelana ka diteng tse di farologaneng ka puo tse di farologaneng, tlhaloso ke e Shomax le Showmax pro. Dipolatefomo tseno di neelana ka ditirelo tsa bidio ka tlhokego tse di nang le tse dintsi, go akaretsa le dipontsho tsa thelebišene tsa selegae le tsa boditšhabatšhaba, dibaesekopo, metshameko le dikgang. Di tlhokomela dikgatlhegelo tse di farologaneng tsa puo.